Ukubamba iqhaza komphakathi emcimbini wesintu kuqinisa ubudlelwane, ubumbano, isizotha kanye nomuzwa wokuthi wonke umuntu ubalulekile. Lokhu kudala umphakathi onothando, ozinikela nokwazi ukuthi ukuphumelela komunye ukuphumelela kwawowonke umuntu.

Kubaluleke kakhulu-ke ukuthi uma kuzoba nomcimbi kuphekiwe ngendlela yokuhlanganisa abantu futhi nendlela yokujabula, kanti kubalulekile ukuthi abantu bafundisane iyindlela zamasiko zokupheka izinto. Yena lokho kwakha imbumba kwakha imbumba and kuqinisa umndeni.

Izinto ezisetshenziswa ekuqanjweni kwengane, azinayo nje inhlonipho yesiko kuphela kodwa ziyisixhumanisi phakathi kwezizukulwane, ziqinisa ubuhlobo phakathi komndeni, umphakathi nabokhokho. Zenza ukuthi igama lengane lingabi nje igama kuphela kodwa liba wuphawu lwempilo, ubuhlangana, nomlando wesizwe.

Ukudla okusheshile kunomthelela omubi emzimbeni womuntu, nokwakheka kwamasotsha ngokuba akunawo yonke imisoco okufanele ukuthi ibe nayo.

Izizukulwane, kakhulukazi azizizwa zikhululekile ukukhuluma isiZulu, okanye olumi lomdabu. Ngokuba isiLungu sekuyiso, kakhulukazi okufundiswa zona ezikoleni, kanti ukuthi nasemakhaya abazali sebeqala ukukhuluma, kakhulukazi isiLungu. Ngokuba isiLungu sihlanganiswa ngokuthi uhlakaniphile, kanti umpumelelo. Kumele leyo nto ingabi njalo futhi igweme kwaziwe ukuthi ulwimi lesintu nolwimi lasekhaya mele luhloniphiwe.

Kona ukuthi kuyakhonakala ukuthi kuthengwe ukudla okusheshayo eyitolo, kona kwenze ukuthi umphumela ngendlela esiyenza ngayo, isineke sokuthi umuntu ezopheka endlini alinde ukudla sona, siyaphela. Kanti futhi-ke nendlela-ke umzimba-ke ubukeka ngayo, ngokuba lokudla esikudlayo, okusheshayo kuya nonisana, kuvezana nemikhaba. Kanti futhi akukho healthy, okanye akunamsoco, njengaloku esikujwayele ukuthi siyiphekele kona endlini. So, lokho kwenze ukuthi kungi-influence-nse, ngoba kona kusheshile, kulula futhi nokwenziwa kodwa akunayo impilo. Kona ngoba sizawuthini ngoba siphila esikhathini samanje, lapho sithenga khona izinto eyisheshile, nokudla okusheshile.

Ukuhlanganela ukuba nemicimbi kanti nemigubho yesiZulu, ukuhlanganela abantu ndawonye, kusenza ukuthi si-feel-e, okanye sizizwe sibalulekile njengomphakathi. Kanti kuyenza indawo okanye iplathifomu lapho omunye angafunda komunye ngamasiko. Kuyenza nokubumbana emphakathini. So, kubaluleke kakhulu ukuthi kube nenhlanganelo, kube nemigudu, nemigubho yesintu yakwaZulu.

Kubalulekile ukuhlangana kwabantu abakhuluma izilimi ezahlukahlukene, ngoba kwenza ukuthi kube nobumbano esizweni sase-South Africa, njengoba sazi ukuthi siyisizwe esehlukane kakhulu. So, having ukuba nama-cultures ahlukile ndawonye, kubalulekile. Kungasetshenziswa-ke izinto eyifana netekhinoloji ukuthi kuzokhona uku-transfer-a izinto ezinjalo. Kanti kube nama-programmes, okanye iyinkundla lapho kugqugquzelwa ukuthi abantu bafunde iyinkulumo zabantu azibahlukahlukene. Kanti ngasemphakathini kunga-introduce-zwa, or kungaba abantu ababizwa ama-interpreter. Labo bantu laba abazokwazi ukuthi basize ngoku-transfer-a ama-language, kakhulukazi kumele kube neyinhlelo ezikugquqguzelayo ukufunda kwabantu, ukuthi bafunde iyilimi eyihlukahlukene.